Seno se ka kgatlhisa e le ruri ka gore se tla go naya tšhono ya gore o kgone go tlhaeletsana le bone batshameki ba e leng gore ba tla be ba tshameka one motshameko o wa se eleketeroniki. Mme o tla feleletsa le wena o kgona go dira ditsala tse dintšha mme wa kgona gore o seke wa jewa ke bodutu.

Eya, ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko. Mme seno ke se buisiwa ke gore megala ya rona e re letlelela gore re kgone go nna le mefuta e mentsi-ntsi ya metshameko. Mme seno se fokoditse gore re seke ra tlhola re bona botlhokwa jwa go tshameka ka namana. Mme seno tota sone ke selo se e leng gore se siame se se tshwanetseng ke go diriwa ke bana kana bone bagolo gore re tle re kgone go tlhaeletsana sentle. Re bonana eseng gore re tlhaeletsane mo di founung.

Metshameko e e leng gore ya kgatlhisa e ke naganang gore o ka e rata thata ke e e leng gore e go letla gore o kgone go tshameka le batho ba bangwe. Ka seo se dira gore ga o tshameka o utlwe o nnatefelelwa e le ruri. Mme seno se dira le gore o kgone go tšhono ya go dira ditsala tse dintšha.

Seno, se ama tsela e e leng gore e itumele ya gompieno e metshameko e tshamekiwang ka yone ka tsela e e sa siamang ka gore seo se dira gore bana ba e leng gore ba tswa ko malapeng a dikobodikhutshwane ba nne le kgatelelo ya go batla go bona le bone ba kgonne go nna le yone metshameko e ya di eleketeroniki. Mme seno se dira gore batsadi le bone ba nne mo kgatelelong e seng kana ka sepe ka gonne ba batla go itumedisa bana ba bone.

Se ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki ke gore e dira gore bana ba rona ba sireletsege ka ntlheng ya gore lefatshe ka se sebaka, ga le a iketla le eseng. Mme fa o le motsadi o bona ngwana wa gago a dutse mo ntlong a itshamekela metshameko ya gagwe ka mogala, pelo ya gago e nna sentle ka gore wa itse gore ga go sepe se se busula se se tla mo diragalelang.

Go tlhokega gore o nne le founu e leng gore e kgona go reka data. Mme o tseye data eo o e berekise gore o kgone go download-a yone motshameko oo o e leng gore wa o batla. Mme metshameko e e leng gore e tumile thata e nna ke e itseng ya internet-e ke Candy Crush-e le yone e bidiwang Water Colour Sword. Mme yone ebile gape e siametse le gore bana ba bannyane ba ka e tshameka.

Metshameko ya internet-e e ka go ama ka tsela e e sa siamang fa e le gore o e tshameka o sa kgaotse ka gonne go dirisa mogala sebaka se se telele go dira gore matlho a motho a seke a nna sentle. Mme seno se ka go bakela mathata a a rileng mo bokamosong. Mme motshameko o ke o ratang nna thata wa inthanete ke yone wa Candy Crush.